Gompieno metlotlo e diragala motsotswana le mekhutshwane, go nna le metlotlo e mme seo se dira gore go nne le mekgwa wa puisano ka bonako mme dinako tse dingwe o sa tsenele.

Batsadi ba ka tsaya dikgatho tse di farologaneng go fokotsa le ba dithulaganyo tsa thelebišene le go dira gore bana ba bone ba nne le mekgwa e e siameng ya go leba thelebišene.

Ke kgonne go ipha tlhaloganyo ka borai, go kgona go fetola mekgwa ka bonako le go utlwa dipheto mo letsogong la motho.

Dithekenoloji tseo ketsa thuto ka masetlapelo di akaretsa new system-e ya management-e ya thuto go rulaganya mekgwa ya thuto, mekgwa ya puisano ya video ka nako le mekgwa ya thuto e e amanang le motho ka mongwe e amanang le .

Go nna le dikgato tse di farologaneng tse di ka tokafatsang phitlhelelo ya bo di-smartphone tsa batho ba ba godileng ba ba nang le bothata jwa go bala.

Thekenoloji e gatelela pele ka bonako mme le fa go na le dilo di le dintsi tse dintšhwa tse di dirang gore go nne le kgatelopele, dingwe di ka di tsietsa.

Go latlhegelwa ke kutlo go ka diragala ke ntlha ya mabaka a a farologaneng, ka mabaka a a tlwaelegileng a akaretsang go tsofala, go nna le medumo e e kwa godimo ka lobaka lo lo leele, malwetsi a ditsebe, di-gene-e le mathata a a rileng a kalafi a jaaka bolwetsi jwa sukiri kgotsa kgatelelo ya madi.

Fa ke ne ke ka tlhama thulaganyo e ntšha ya mokgatlho wa borongwa wa mo lefelong la me, ke ne ke tla tlhoma mogopolo mo setlhogong se se reng tumelo mo ditirong. Go direla ga maikaelelo e gatelela mekgwa e mesola ya go bontjha melao, motheo ya semoya ka tirelo, thuto le go nna le seabe mo setšhabeng.

Gore tsala ya gago e gone go dirisa ditirelo tsa dipalangwa tsa Bolt o tshwanetse go simolola pele go download-a App-e ya Bolt go tswa mo App Store kgotsa Google Play.

Nepile tota, o opa tsela e re e kopanyang ka yone re e tlhalosang le go e tlhaloganya lefatshe.

Di-platform tsa inthaneteng a fa ditlhopho tsa go kopanya go fitlhelela di le go fetola diphetogo go amana le ditlhopho tsa borai.

Tsala o tla ba le dikgetho tse le mmalwa tsa go reka mogala o mošwa.

Metswedi e tshedimosetso e amilwe thata tsela e dikgang lebegang le go dirisiwa ke yona ka ditlamorago tse di siameng le tse di sa siamang. Ka fa letlhakoreng le lengwe go nna teng le tshedimosetso ka bonako go dira gore batho ba nne ba tlhaboletswe ka nako ya mmatota, go oketsa kitso ka ditiragalo tse di botlhokwa mo lefatsheng lotlhe.

Gone ke boammaaruri gore batho ke batho ba mme fa o botsa gore tota ke eng se se tlhalosang botho e nna puisano e e tseneletseng ya filosofi.

Batho ba dirisa dinako e ntsi, ba dirisa di-smartphone tsa bone ka ntlha ya mabaka a a farologaneng, a a akaretsang boitlosibodutu go ikgolaganya le batho le go nna le batho ba bangwe.